Ndzi nga vutisa leswaku swa hlupha na ku ku ku ku va muchayeri wa xihahampfhuka na swa ku swi teka nkarhi wo fika kwini ku swi dyondzela na swa ku swi dyondzele kwini na swa ku i mali muni ndzi nga vutisa swilo swo tala hi ntirho wa yehe lowu yehe a wu endlaka hikuva hambi mina ni nga navela ku ndzi wu yendla rin'wana ra masiku se ndzi nga tlhela ndzi vutisa leswaku yi veka ti ka ka ka ka xitiko mangani yi hume i tshama a endlekeriwa hi hi nghozi na kumbe a endla mistake kumbe kusuhi mpfhuka ku va yena a nga se hi humeleliwa hi nghozi kumbe a endla mistake.

Loko a ndzo va na nkateko lowu a ndzi ta ya ka matiko hinkwawo ya misava hi ku ku vulavula ntiyiso a ndzi a ndzi wa tivi no ku wa tivela kambe a ndzi ta rhandza leswaku ndzi dyondza ndzi tiva leswaku e matiko man'wana ma tshamise ku yini ku va hanyisa ku yini va endla njhani swilo or ti-laws ta vona tindlela ta vona to hanya hi swakudya va swi dyaka hinkwaswo swilo leswi va swi endlaka a ndzi ta swi rhandza kona ndzi tikuma ndzi famba na mina ndzi ya ahandle ndzi ya ndzi ya ndzi ya dyondza ndzi chuza hi matihlo hikuva ndzi ti vonela ha yi swaku ndzi dyondza hi ka inthanete.

Swona swi nga va swa kahle hikuva na mitirho yi ta tlhela yi va kona vaaki va ka hina va kota ku va khomakhoma kumbe va va na mitirho na loko va ta u ta swi ta va swi herini ku ri na xihahampfhuka lomu kusuhi lava va nga ta va va va vachayeri na vona na lava va nga ta tirhaka kwalano va ta va na mitirho na vona va va swi ri kahle nakambe ndzi ehleketa leswaku ti nga huma ti-learnership swilo swo fana no na sweswo leswaku vanhu va kota ku a apulayela ku ku chayela kumbe ku tirhela kwalaho ekusuhi ndzi swi vona swi ri swa kahle ngopfu.

Ndzi nga vutisa leswaku va fila safe ndzi nga vutisa leswaku i ya ndzi nga vutisa leswaku va fila sefa va ndzi nga vutisa leswaku loko ku ri ku sungula swa chavisa loko ku ri ku khale u karhi u khandziya se u toloverile kumbe njhani ndzi nga tlhela ndzi vutisa leswaku a hi sweswo ntsena.

ndzo tshama ndzi swi vona eka mafilimu so ndzi hleketa leswaku swi fana na swona leswi swi vonaka kwale ka mavonakule ku nakambe ndzi ehleketa leswaku ku safe hikuva ku na na timbyana ku na na tigadi vanhu va mabindzu na vanhu va va ti-celebrity ku ta va va fambafamba kwalaha va tlanga tlangela kwalaha a wu nge va voni va fambafamba hi tibazi kumbe ka ka ka ka swikepe kumbe switimela laha hina hi fambaka kona wa swona se laha swi ti komba ku ri safe ngopfu vanhu lava timali va tlangela kwalaya na vona va ta fika va ri ku va ri safe.

A ndzi sure kambe ndzi hleketa leswaku vakhandziyi vona hi vona lava va va ka na na na va va ka a effected va va ka effected hi ku loko swi ri so swi vula leswaku loko ku ri ku a va ya mithinini kumbe va ya ka ndhawu yo karhi hi nkarhi wo karhi va hetelela se va hi va va va dyiwe hi nkarhi sweswo swi vula leswaku ka lava va fambisaka swihahampfhuka a ndzi tivi leswaku ku nga va i yini switandzhaku swa vona kumbe ka lava va control-aka room ra swihahampfhuka.

Swi tivi kahle kambe ndzi ehleketa leswaku e city yin'wana na yin'wana a ndzi tivi swaku swihahampfhuka hinkwaswo na kumbe njhani kambe na ku swi vona ka mafilimu ka city yin'wana na yin'wana endzhaku ka yona ku na TV na ti-earphone sweswo a ni ri i kumbe tablet kumbe sweswo swi endlela leswi kambe ku na device sweswo swi endlela leswaku munhu a kota ku a vukhela lexi a xi lavaka kumbe a tlanga lexi a xi lavaka loko se a karhele i etlela hi ku xihahampfhuka naxona a xi teki nkarhi xa hatlisa ku hindza ti tindlela letin'wani to to to lava ku ku famba ha tona kumbe ku tirhisa ku famba ha .

Swona e swi kahle hikuva vana leswi va swi kumaka ku nga ku nga mali leyi va yi endlaka kumbe profit leyi va yi endlaka hikuva va tele vanhu lava tirhisaka swihahampfhuka e e eka siku se leswi va nga tala van'wani loko va ha yimele nkarhi wo e wo va famba hi wona va ta va va ha tshamini va ya ka ti-restaurant va ya va ya dya se sweswo swi endla leswaku n'winyi wa restaurant a vuyeriwa nakambe leswi vanhu va nga tala lava tirhisaka swihahampfhuka na n'wini wa rivala wa swihahampfhuka na yena wa vuyeriwa hi ku ti-customer ti va ti ri kona ti va ti tele siku na siku.